Ngingamchazela ukuthi engahambi enikeza abantu abangabazi abamfonelayo kumakhalekhukhwini wakhe. Ebanike imininingwane yakhe eyiqiniso njengokuthi la emafonini sebebaningi kakhulu abantu abaskema abantu ngawo amakholi noma ukubafonela. Bebabuze izinto eqondene nabo njengokuthi bazobuza ikhadi le bhange olisebenzisayo iposi. Lezi namba lezi eziwu-three ezisemuva ekhadini i-akhawunti number izinto ey'kanjalo. Ngingamuxwayisa kakhulu ukuthi eyisebenzise ngendlela e-right futhi engavumeli ukuthi a-scan-we ngayo leyo phone.

Into indlela engingazizwa ngayo ngingazizwa kamnandi. Ngingathakasela kakhulu ukutshela abanye ngingabagqugquzela ukuthi nabo bethenge omabonakude noma bebe nomakhalekhukhwini abawaziyo ukuthi bekwazi ukubuka amafilimu and futhi esikhathini samanje, amafilimu amaningi aseyatholakala kuma-ephu afana no-YouTube, o-vidmate namanye amaningi. So, ngaleyo ndlela umuntu noma enomakhalekhukhwini engakwazi ukubuka ifilimu akayifunayo ngesikhathi akasifunayo ngaphandle kokuthi aze athenge umabonakude.

Iy'nhlelo zokuxhumana ziyasiza kakhulu njengamanje esikhathini samanje izinto ey'ningi ezenzakalayo emhlabeni wonke nangaphandle kwe-South Africa uyakwazi ukuthi uzithole ey'nkundleni zokuxhumana futhi ziyalekelela kakhulu ekuqwashiseni abantu ngey'nkinga ezenzakalayo ngaleso sikhathi, ngoba abantu bayakwazi ukuthi befake ulwazi yezinto ababhekene nazo ngaleso sikhathi ey'nkundleni zokuxhumana. Lokho okwenza ukuthi nabanye abantu belapheke lapho abakhona futhi iy'nkundla zokuxhumana ziyasiza kakhulu ebantwini abanamabhizinisi ukuthi bekwazi ukuthi bethole amakhasimende iy'nkundla zokuxhumana ukuthi befake umsebenzi wabo nezindaba azenzayo ukuze abantu bekwazi ukubona.